Ndzi nga xava xibelana na xitulu xo tsakisa. Leswi swi kombisa ntumbuluko wa ndhavuko wa Vatsonga.

Vuhlalu bya mucato byi tsakisa ku vona hi ku fana ni swo tsakisa hi color. Swi komba rivalelo, ku hlanganisa ndyangu ni ku khoma vukati. Vuhlalu byi tirhisaka hi tin'anga byi hlayisiwa hi color, pheteni kumbe material leyi khumbaka matimba yo pfulela kumbe ku sirhelela. Vuhlalu bya mucato i byo tsakisa ni byo khensa vukati, vuhlalu bya tin'anga i bya matimba byona byi tirha eka rihanyo. A hi byo tsakisa ntsena.

Ndzi sungule hi ku hlaya swilo leswi ndzi nga ta swi tirhisa, swi nga swi nga vuhlalu, ni tinxaka to hatlisa. Ndzi nghenisile vuhlalu hi ku landzelela pheteni leyi ndzi yi rhandzaka, ndzi kombisa color ni ndlela yo tsakisa. Loko ndzi hetile ndzi tiyisisile leswaku vuhlalu byi khomile hi ndlela yo rhula. Endlelo leri ti vonakala tanihi xikombiso xa vumbhoni bya mina, ni ku tsakela ku endla swilo hi miri wa mina.

Ku cina xibelana xi katsa kurhula ni ku landzela risimu ra Xitsonga. Ku fambisa misala, marhambu, ni swilondza hi ku swi fambisana na risimu. Ku cina swibelani swi lava kurhula ka miri ni ku tirha swin'we ku landzela pheteni ya misinya leyi hlayisiweke hi hi mintirho yo karhi.

va ambala nguvo leyi vitaniwaka hi xibelana , va tlhela va ambala vuhlalu emavokweni kumbe enkolweni. Va tlhela va khoma nhonga leyi yi kombisaka ku xixima, na matimba kumbe vuxaka.

Vavasati va Matsonga va ambala xibelani, va tlhela va ambala top-o leyi fambiselanaka na xibelani. Va ambala duku leyi kombisaka ku xixima, va ambala vuhlalu emavokweni, enkolweni ni le xisutini.

Ndzi rhandza xibelani. Xibelani xi kombisa ntumbuluko wa wa vavasati va Vatsonga. Xi tlhela xi antswisa ku vonakala ka vavasati.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya ndhavuko, tinsimu ta ndhavuko, ni mitlangu ya ndhavuko. Vuyimbeleri lebyi kombisaka ku tinyungubyisa hi ndhavuko ya hina.

Swi pfuna ku dyondza ni ku twisisa mintirho ya ndhavuko ya . Ku dyondza tinsimu, ku cina, ni ku hlaya ni ku landzela milawu ya ndhavuko ya Vatsonga.

Ndzi rhandza ku cina xibelana. Xibelana xi endla ku kombisa ntumbuluko, ku khoma vuxaka ni ku xixima mintirho ya ntumbuluko ya Vatsonga.

Ku dyondza ndhavuko wa Matsonga, milawu ni ku xixima, mintirho ya ndhavuko ni vuxaka, swikombiso swa vutomi ni kurhula ni ku tirha swin'we.

Muyimbeleri loyi ndzi n'wi rhandzaka wa ndhavuko wa vaTsonga i Rhandzu hikuva u kombisa ntumbuluko, u tsakisa vanhu, ni ku dyondzisa hi milawu ni .

Tiyindlu ta vaTsongata ndhavuko i mindhumba leti a ti akiwa khale. Ndzi nga tshama eka tona hikuva vakokwani na vakokwana va kulele eka tona.